Ke tla botsa mokganni hore nna ka hore ke biditse Uber e le hore e tlo nametsa nna. Ke tla emela a tsamaye a ilo tsamaisa motho o a mo nameditseng pele o tla boya a nlata.

Koloi di tlamehile hore di tsamaye ka lebelo leo le lekanetseng, leo molao o le dumelelang hore ba setle ba baka dikotsi mo mebileng.

Taxi e imetswa ke rena banamedi a hore bakganni ba taxi. Ke bona ba re palamisang, re le ba bangata. Ba re botsa hore re kene ka taxing hore re kgone ho fihla mesebetsing.

Ke tla bolela le batho ba ho kganna ke ba tlhalosetse bothata baka. Hore ha ke na tjhelete.

Di-rickshaw di na le tlatsetso haholo ho ba bohlaudi ba Durban.

Di-E-hailing ke mokgwa o botoka, o betere ho feta tsohle, ka hore e tla ho nka gate-ing ya ntlo ya hao. E ho behe gate-ing ya moo o yang. Ke bona e le bonolo haholo for batho ba baholo.

Ee, ka hore ba tla ithuta dilo tse di ngata tse ba sa di itseng, ka makeishene le hore batho ba lemang ko makeishene ba dula bophelo bo bo jwang?

Metrorail ke mokgwa o botoka or cheap. O batho ba ka o sebedisang he ba se na tjhelete ya ho palama ditekesi.

Direnkeng ho bolokehile ka hore batho ba bangata ba tshaba di-taxi driver, bakganni ba di-taxi ba ba hlompha.

Nna be ke re kgwebo ya ditekesi e laolwe ke mmuso. Hoba masole ka hore batho feela ba bolayana. Ka lebaka la ho lwela ditulo, le hore ke mang a tshwantseng ho laola ditekesi tsena.

Ee, ha ke bone ho na le bothata ka hore re tla be re ya hona moo kaofela.

Ho kgaola ditshelo nka fumana hore ke na le yona tjhelete eo ya ho tlalletsa. Ke tla e tlalletsa. Ra fetsa ra tsamaya.

Dintle tsa E-hailing ke hore e ho nka mo o nang teng, e ho fihlisa mo o yang teng.

Dintle tsa E-hailing ke hore di ho beha moo o yang. Di ho nka gate-ing. Dimpe ke hore batho ba E-hailing ba setse ba utswa batho ba tlaisa batho ka bongata matsatsing ana.

Streke sa di-bus se nkamile haholo ka hore di-bus-e ke tsona di leng cheap. Ene le tjhelete eo ke tla tsitsitseng karata be e le tjhelete ya bofelo.

Ee, dipalama tsa lekeisheneng di palamisa batho bohle. Ba ba batlang ho palama, ho sa kgathalehe hore o mang kapa jwang.

Nna ho ya ka nna be nka re dire sehlopha se itseng hore re kgone ho tsamaya mmoho ho ya dipolekeng tseo di buang ka history ya rona. Ka hore ha o tsamaya o le mongwe, o tlo palela ke ho fihla ka hore ho turu kudu.

abuti o ka ntse wa shapa ngwana mo pele ha batho. Why o sa mo kgalemele le le ba babedi fela? abuti ntho o e dirang, ha se yona. Tlohela ho sheba ba ngwana mo pele ha batho.